Madokotela vha ḓo vhea mushumo wavho phanḓa, vha ṱhogomela vhalwadze vha khou lwalesaho u thoma, u vha kona u thusa u vhalwadze vhane vha khou tevhela, ee zwi ḓo ita uri hu vhe na ṱhogomelo ya khwine ngauri madokotela vha ḓo vha vha khou ṱhogomela vhalwadze zwavhuḓi nga nḓila yone, vho sedza na tshifhinga.

Kha vhupo vhune nda dzula khavho ndi vhona zwo leluwa, zwo leluwa uri vhathu vha ye vha wane dzilafho ḽa ARV ngauri vha ya kona u amba nga hazwo, vha ya kona u zwi vhudza vhaṅwe vhathu ende vha ya kona u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu uri kha vha ye u dzhia mishonga uri vha kone u ḓo wana thuso navho.

Vha ḓo tea u rumela dziphilisi na mishonga arali vha nazwo zwi zwinzhi.

Thaidzo khulwane ndi ya uri vhalwadze vha ḓo vha vha khou tea u ṋamela u ya zwi, kha kiḽiniki dza maṅwe mashango, iṅwe hafhu ndi ya uri vhathu vhe vha vha vha khou shuma hanefho kha heyo kiḽiniki vha ḓo vha vho fhelelwa nga mishumo.

Tshumelo i nga si tsha ya vhathuni, vhalwadze vha ḓo lovha vhaṅwe, vhaṅwe vha nga si tsha vha na mutakalo wavhuḓi.

Nṋe ndi tshi nga tama uri vha sedzese kha u engedza dzi waḓi dza vhalwadze, mibete na vhashumi vha vha u swiela, masekhurithi a u tshekha uri dzi ḽaini dzi khou tshimbila zwavhuḓi na u thusa kha zwiḽiwa kha vhathu vha shayaho.

Tsha ndeme tshine vha tea u sedzesa khatsho ndi uri vhathu vha wane thuso yavhuḓi, mishonga i vhe minzhi kiḽiniki na zwibadela i songo shotha.

Ndi nga muvhudza uri a ṱanganedze nyimelo iṅwe na iṅwe zwihulusa a ṱhogomele mutakalo wawe.

Ndi u kundelwa tshelede ya u wana dokotela ane a nga mu ṱhogomela tshifhinga tshoṱhe na u dzula na vhathu vhane a vha na ndavha.

Ndi nga katela u ṱanganedza vhalwadze vho vhaisalaho nga u ṱavhanya, vha fhiwe mishonga nga u ṱavhanya, vha fhiwe support na u fariwa zwavhuḓi.

U fanela u ḓi ḓivhisa kha tshumelo ya zwa mutakalo, vha ambe na uri vha khou ṱoḓa u thusa nga mini.

Ndi uri vhathu vha ṱanganedziwa nga tshifhinga tshetsho, vha wane thuso nga tshifhinga tshetsho, vha dzhielwe vha dzhielwe vha dzhielwe ṋtha na uri vhathu vha vhe na care vha wane na mishonga nga tshifhinga tshetsho.

Ndi nga mu livhuwa nga u thusa vhathu vha shayaho, na u u kiḽina u na u swiela kiḽiniki kana zwibadela.

Ndi nga ri mishumo yoṱhe ndi khou i vhona ine vha khou ita fhedzi ndo vha ndi khou humbela vha fokhase, vha dzhiele nṱha vhathu vha shayaho na vhathu vhane vha khou lwalesa na mishonga uri i songo shotha kha sia ḽa zwa mutakalo.

Ndi nga mu vhudza uri a ṱanganedze situation iṅwe na iṅwe ine mulwadze a ḓo vha a khou ḓa nayo, a mu thuse nga nḓila yo teaho.

Mutakalo kha vhupo vha hashu ndi wavhuḓi, vhathu vha khou nwa mishonga nga tshifhinga, vha tshi lwala vha khou ya dzi kiḽiniki vha wana thuso khwiṋe.

Ndi khwine, ndi vhona uri ndi khwine u wana goloi, muthu a isiwe sibadela ngauri tshiṅwe tshifhinga dzi ambuḽentse dzi a lenga ende muthu u ḓo vhuya a lovha a songo wana thuso.

Vha ya renga kana vha muvhuso vha ḓisa matannga a maḓi uri vhathu vha ḓo kona u wana maḓi kiḽiniki.

U ya hwaliwa a isiwa kha sibadela tsha muhumbulo uri a kone u wana thuso nga u ṱavhanya.

Vha nga founela khonani yawe kana vhabebi vhawe vha ḓivhadza nga ha khombo na uri vha ḓo ya vha mu vhona kha sibadela tshifhio.

I shuma u fhungudza vhuhali ha swigiri.

Hai ndi vhona uri a zwo ngo tea a si, ende a si zwavhuḓi ngauri vhalwadze vha vha vho vho vho ḓa nga malwadze o fhambananana, zwo vha zwi tshi nga vha zwavhuḓi vha tshi nga khethekana vhalwadze uri muṅwe na muṅwe a kone u ṱuwa o wana thuso.

Ḽi amba lufuno na u dzula ro takala.

Ndi yavhuḓi.

Ngauri vhaṅwe vha ya vha ya ya kha lutendo lwa sialala mathina vha khou lwala malwadze mahulwane .

Ee, a ya thusa vhukuma ngauri vhathu vha khou vhonala vha na mitakalo, vha khou ḽa na zwiḽiwa zwa pfhushi, vha khou vhonala vha sa vha sa khou shaya, vhaṅwe vha khou kona u renga na zwe vha vha vha sa zwi swikeleli.

Miṅwe i vha yo vhangwa nga u thuthuba ha dzi puḽaka kana u farana ha dzi thambo.

Ndi zwiṅwevho ngauri vhaṅwe vha vha vho ḓo u guda.

Ndi tshikhopha ngauri tshi a thusa uri a ṱavhanye a fhole.

Vha thoma nga u sedzulusa nga marambo uri muthu u khou tswenyiwa nga mini, vha kone u mu thusa u ya nga zwe marambo amba, hu nga vha u aravhedziwa, hu nga vha u ṱadzisiwa, hu nga vha u ṱanzwiwa, hu nga vha u ṱhavhiwa.

Ndi u vha ṱhogomela na u vhona uri vho ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo wavhuḓi na u vhona na u vhona uri hune vha dzula hone hu clean, ho kuna, ho swieliwa.

Nga kuhumbulele kwanga muthu o fariwaho nga siṱirouku u vha a khou tou thusiwa u iteliwa zwithu zwoṱhe, a thi thu ḓiwana u ndi tshi khou ṱhogomela muthu o fariwaho nga siṱirouku.